Go nna le ditlhwatlhwa tse di ko godimo tsa data ga o dira mmereko kgotsa tiro go botlhokwa thata ka gonne o ka se nne le bothata ba gore data e go latlhe mo tseleng o santse o bereka nako nngwe o se o save-e mmereko wa gago. O kry-a data e go latlha e be tshwanetse o tshimolle fatshe ga o reka data gape ebile le go nna le data e ko godimo go thusa gore seka nna o ntse o reka data kgapetsa-kgapetsa.

Nna data e ke e dirisang ke ya lesome ya kgwedi. Ebile ke yone e ke bonang ke kgona go e duela and-e e sa nlatlhe mo tseleng ka gonne ha ke rekile yone ke kgona go dira sengwe le sengwe se ke tlhokang go se dira mo gare ga kgwedi ka yone go fitlhela kgwedi e be e fele. Ebile e dira sentle tota ka gonne ke dula ke reka yone.

Fa motho a reka data tshwantse a lebelle gore o tlabe a dirang ka data eo. Ebile wa go tlhoka data e kana-kang pele ga gore a e reke, a shebe le ditlhwatlhwa tsa di data tse di fapa-fapaneng le gore o duela bokae for di-data tseo le go fapa-fapaneng ga tsone. Pele ga gore o e reka o shebe gore o tlabe o e dirisetsa mmereko o mokakang kgotsa sekolo kgotsa ebile o tla tlhoka gore e nne kana-kang.

Data e ka intumedisa gore ke nne le one ke ya hundred gig-i for kgwedi yotlhe gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la bofelo la kgwedi.

Gore thekenoloji e tla re thusa ebile e tla dira sentle go tsamaisa ditsela tse dintsi jaaka ba tla tsenya Five G. Di'o tse dintsi di tla nna botoka ebile bo ka

Ba reka mogala a ka reka mogala wa go nna le Android-e gore a kgone go fitlhella dilo tse dintsi tse di kgonang go di dira ka mogala. Mme a ithute le gore a reke data ya kgwedi gore a seke a iphitlhela a sa kgone go dirisa mogala wa gagwe mogare ga kgwedi kgotsa go dira se a tlhokang go se dira ka data. So ga a reka, a ka reka e naleng Android-e, o kgona go dira sengwe le sengwe kgotsa o ba batla go dira mmereko kgotsa ba tla go bala kgotsa ba tla go dirisetsa sekolo le data ya kgwedi go tla mo thusa thata.

Go boloka data ya ka, nka e dirisetsa se se botlhokwa fela kgotsa se ke reng ke e reketse sone. Ke sa e dirisa fela bosafa kgotsa monate. Ga ke e reketse sekolo e nna gore ke e dirisetsa sekolo kgotsa mmereko o tshwanetse gore ke o 'ire. Ga e ka fela pele go nako go ka tshwanetse gore ke reke ya tšhelete e nnye ka nako e.

Go reka ke rata go reka mowa ke be ke reka data go tloga mo founung ka 're ke bona e le one mokgwa o o botoka thata ebile o thusa go boloka tšhelete ka 'ore ga o reka mowa o bo reka data go betere thata ga go tshwane le ga o reka data go tloga lebenkeleng.

Ke kgona go mo aroganyela data ka gore re nne ka tlase ga network e tshwanang nna le ene. Mme a ba mpolella 'ore o tlhoka e kana-kang. Ka seo ga ke na le App ya network e ke e dirisang kgotsa go na le dinomoro tse re ka ditobetsang gore ke mo-share-ele a mphe nomoro ya mogala wa gage ke be mo romelela. Ke kgona go e mo romelela jalo.

Ke akanya gore go tla nna botoka thata ga go na le di-unlimited deals ka gonne tseo di betere, o ka bo o patala gangwe for data e o ka kgonang go e dirisa for kgwedi kgotsa dijara o ntse o patale fela madi a ba tlabe ba re o a patale for kgwedi le kgwedi. Mme data e sa go kgaole mo tseleng kgotsa e sa fele kgapetsa-kgapetsa. E tla ba thusa thata.